Amabhange mele ehlezi ethumela imilayezo emafonini amakhasimende awo, aqwashisane ngobugebengu obenzakalayo. Bebanike nezindlela abangenza ngazo uma ngabe behlangabezana ney'nkinga zobugebengu.

Kubalulekile ukuthi-ke wazi ukuthi izinga lenzalo lishintsha lishintsha noma liguquguquka kanjani uma ufuna ukuthenga imoto ngoba uzogcina ususesikweletini esikhulu ongasazi , kanti.

Malume, akukwazi ukuthi ungagcina imali yakho ngaphansi komatilasi ngoba kungenzeka noma yini la endlini, ngeke wazi kuvele kushe indlu nje, kuyosha nemali yakho la ematrasini uyophinde uyitholephi? Kanti kuncono ebhenki isuke ihleli khona iphephile, angeke ize iyenzeke lutho, uyakwazi futhi ukuthi uyithole noma inini mangabe uyidinga. Ngakho kubalulekile ukuthi uvule ibhange lakho la ozokwazi khona ukufaka imali yakho, uzokwazi futhi nokuyigada uyibone ukuthi isaphelele yini.

Kumele kuqala umfundi abheke ibhange elizohambisana naye, abazokwazi ukuthi bemvulele ibhange labafundi. Amabhenki amaningi anazo izinhlelo la okwazi ukuvula khona i-akhawunti ebangaphansi komfundi. Leyo-akhawunti leyo ayinawo inzalo eningi, inenzalo encane.

Yazi mngani, njengoba uvula i-account yakho yokuqala yasebhange, kanti futhi awusebenzi uwumfundi nje kuphela. Into okumele siyenze kumele siqhathanisa ngoba kunama-account ahluka hlukene ngaphansi kwebhange. Kukhona i-account-i enenzalo encane, ekhokhayo nyanga zonke, shuthi thina kumele sikhethe yona-ke ngoba vele wena awusebenzi le ezisi-charge-a u-five rand ngenyanga.

Uma ngabe kuhlolwa isikhathi sokulinda kumshwalense, izinto okufanele sizibheke, ukuthi kungabi isikhathi eside sokulinda, ngoba abantu basuke bejahile ukuthi bencwabe. Ngakho-ke uma ngabe ukhetha umshwalense, kufanele ukhethe umshwalense owaziyo ukuthi awulindi isikhathi eside ngaphambi kokuba uthole imali le etholwayo.

Umngani wami wayenomshwalense wesikhathi esifishane, kanti kuzovele kuvele ingozi kubo. Kwadingeka manje ukuthi ethole usizo lalo mshwalense, wathi mayethi eyobheka kwathiwa umshwalense wakhe usuvaliwe, bekuwumshwalense wesikhathi esifishane. Loku kwamphatha kabi kakhulu umngani wami ngoba wayengenamali, ayibekile ukuze ezoyisebenzisa kulezindleko esezivelile. Ila-ke afunda khona isifundo ukuthi kubalulekile ukuthi ube nomshwalense wesikhathi eside.

Njengoba ngiboleka imali kumashonisa, into azoyiphatha, umazisi wami okuyipasi nekhadi lami lasebhenki. Loko kuzokwenza ukuthi aqiniseke ukuthi ngizoyikhokha imali. Loko akungiphathi kahle ngoba kunzima ukuthi ungahlukana nepasi ngoba ipasi lisetshenziswa ey'ndaweni eziningi.

Eyi, ngizizwa ngiphatheke kabi ngale mali yenzalo okufanele ngiyikhokhele umashonisa ngoba ibingangenzela omkhulu umehluko empilweni yami. Kodwa manje sekufanele ngibuyisele imali le engiyibolekile kanye nenzalo ngaphezulu, le nto okuyinto engalungile.

Umqondo wesikhathi sokulinda komshwalense, imishwalense yahlukahlukene khona la kulindwa khona amahora angu-twenty-four, amanye alinda ulinda iviki lonke usalindile. Kanti futhi basuke bengeke beze bekwazi ukuthi beyikhiphe imali yomshwalense singakapheli leso sikhathi sabo, kusuke kuwumgomo wenkampani yabo obekiwe. Kanti futhi nangenkathi uvula umshwalense uyanikezwa amaphepha asuke ebhaliwe imiyalelo yakhona ukuthi-ke benzeka benzeka kanjani.

Owami umbono ngamakhadi okukweleta, ayasiza kakhulu ezikhathini ezinzima osuke ubhekene nazo. Ngizokwenza .

Isikhathi sokulinda somshwalense kusuke kuwumgomo obekwe yinkampani kanti futhi nisuke nivumelene nayo inkampani. Kanti indlela esebenza ngawo lo mgomo ukuthi bake bekukalele ukuthi isikhathi sokulinda mhlambe kuzoba amahora angu-twenty-four lapho kusuke kusazo-check-wa kahle ukuthi bukhokha kahle ngendlela yini? Behlele nezinto zabo, nemali ngoba nabo basuke bengalindele ukuthi uzofuna imali maduzane.